Ke nagana ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di fokodiwe ba bašwa thata ba go tlhoka tiro because jaaka nna jaaka botlhokatiro nako e nngwe go na le information-e e seng phitlheleleng o fitlhele go na le phatlhatiro, phatlhatiro ya teng e batla gore go dirisiwe data so ke ne ke re kgotsa go na le information-e re nne le information-e ya gore re ka dirisa data jang ka tsela e e babalesegileng.

Data e ke e dirisang ke data ya Telkom LTE ya hundred rand-a, ke ten gigabyte ya motshegare le bosigo so e dira twenty ke e reka hundred rand-a, e tsaya sebaka se e leng gore ke three weeks-e le gore e ya last ke kgona go tsena bo inthanete ke dira mmereko wa sekolo dilo tse go dira madi online jaaka Talktag, ga ke na mathata le one gape nako ngwe fela ga ke sena mmereko sekolo ke kgona go e dirisa for dilo tse di mafaratlhatlha ka bo Facebook-u, di-WhatsApp-o go bua le baratani ba lelapa la me, ke a leboga.

Data e ke e rekileng mo kgweding e fitileng ke two hundred-e mme ke dirisitse lebaka la three weeks-e ke bo ke tswa ke reka data e nngwe. Fa motho a reka data, o tlamehile o bone kgetse ya gago gore a o kgona go e reka mme le gore mme o tlhoka data go fitlhela nako e kae le gore o tlhoka data for eng, fa o reka data o gore o reka data ya two hundred megabyte e ko tlase o itse gore o dira mabaka a mo internet so ga motho a reka data a reke data e leng gore o a itse gore e tla dula sebaka se e leng gore e ka se fele a setse a dira mabaka a gagwe online.

Ya gig-e e ka itumedisang ke data e e lekanang ten gigabyte, e leng gore e ka ntsamaisa kgwedi yotlhe gape ke rata gore e tla tsena ka mafelelo a kgwedi, ga e le gore ke a e patela kgwedi le kgwedi ke ka rata ga e tsena ka mafelelo a kgwedi.

five G e ka re thusa ka tshedimosetso ya ka re dirisa mogala ka yona mme le go fokotsa le mme ka wa kgatelopele madirelo a tla tswelelang mosola ke di-video game, di-telemedicine le online gaming mme le tirelo ya AI le di-automation.

Tsala ya me ga a sa itse gore data e tsenngwa jang re tshimolola reye go reka data ko di-shop-ong tse di rileng re reka pampitshana ya data e tswa ka dinomoro le gore o dirisa network e be re tswa re tobetsa dinomoro go tswa mo network-eng gore a ke Vodacom, a ke Telkom-o, a ke MTN, a ke CellC e be re tsenya data eo re kgona go reka data kgotsa ha data e seo ko shop o re kgona go reka airtime ra a tobetsa dinomoro tse di mo pampiring eo ga re fetsa re be re tšhentšha airtime eo go ya ko go data ga e le gore ga re batle go a shop-ong re tsena mo dibankeng mo App-ong eo ya banka re reka data mo App-ong eo ya banka, ke App ya Capitec, a ke a FNB, a ke a kae.

Fa data ya me e ka fela pele ga nako, ga e le gore mongwe wa losika la me o na le data ke ka moo kopa seo se e leng gore se bidiwa hotspot gore re share-re le inthanete data ya gagwe ya internet go ya ka nna go netefatsa gore data ya ka e bolokegileng ke tlile go netefatsa gore ke dirisa data ya tse di tlhokegang ga ke fetsa go dirisa data ya me mme ke tswa ke e tima.